Ke ne ke tshogile, ke tshogile thata thata thata thata ebile o ka tlhatsa, ke ne ke feroga dibete, ke ne ke fofela kwa lefelong la Durban ke ya go bona lewatle.

Go bua nnete fela sefofane ka se tshaba ka gonne ga ke le mo go sone ga ke kgone go ikutlwa ke feroga ke a lwala le go lwala ke nagana dilo tse dintsi-ntsi-ntsi-ntsi ke tshaba le go sheba ko tlase ke se tshaba-thata-thata ke bona koloi le botoka go feta sefofane.

Sa ntlha o tshwanetse go tlhopha matsatsi a o tle o tsamayang ka o na le o tle o bonang ka o ne o tlhopha gore o tsamaya sebaka se se ka re go thoma ka dikai go fitlha kang-kang ebe o tsena mo inthaneteng e be o reka ticket-e ya sefofane se o batlang go tsamaya ka sona sefofane seo o be o ya ko difofane di emang teng ka letsatsi leo le o tsamayang ka lone, di gore go go o tsamaya ka dikana o ya ko teng, o isa tekete, o tshwere tekete ya gago o tshwere le dipasa, dilo tse tsotlhe dilo tse di botlhokwa e be o ya ko teng mme o bafa e be o namela e be o tsamaya le ka ko Nigeria fela jalo.

Dibese mo toropong ya rona di tsamaya sentle ebile di nkgatlhile gore di kgone go tsa madi sa tlala, tlhwatlhwa ya tsona e ko tlase, di tsamaya ka nako.

E kgona go timela, e timela o ka lebalega ka pele di tshwana thata ga go na fa o ka e kwalang leina gore o itse gore ke ya gago.

Ba tsamaya ka nako, ba tsamaya ka nako ebile ba kgona gore ga go bona gore o setse o le lata o kgotsa o batla go siiwa ke bese o kgona go go emela gore o namele.

Batho ba le bantsi ga ba kgona go eta ba kgone go ya tirong ka gonne ba bangwe ba reka di-ticket-e tsa dibese ba be ba sena ditšhelete tsa go tana di-taxi jaanong fa dibese di-strike go a gore ga ba ile kgona go ya tirong ba bangwe ba senyegelwa ke mebereko, ba bangwe makgowa a re a yo o tsaya tšhelete ya ya letsatsi leo mo tšheleteng tsa bone tsa megolo.

Di tsamaya ka nako ka gonne di dintsi, di ka se tsamaye ka nako e nngwe, batho ba bereka ka dinako tse di farologaneng ga ba theogele ka nako tse di tshwanang. Jaanong di leka go tsamaisana le batho ka gonne dibese di tsaya batho ba le bantsi.

E kile ka siiwa ke bese ka gonne ke tsogile lata jaanong e be ke siiwa ke bese mare ke itse gore go tlotla e nngwe morago ga yona ka nako e e rileng.

Ga ba kgone go ya tirong, ga ba kgone go ya toropong ga ka gonne bese ke yone batho ba bantsi ba e leng gore ba e tshepile ka gonne tlhatlhwa ya yone e kwa tlase ga e tshwane le taxi ebile kgone o tsaya batho ba bantsi le ga etsa tlale ya tsamaya jaanong taxi e kgona go dikologa lona sebaka-sebaka-sebaka ebe o feleletsa o le lata ko o ne o ya ko teng.

Metse mengwe le mengwe e na le dibese tsa yona, jaanong ga dibese di sa tsamaye mo metseng e mengwe go raya gore ga ba batle di bese kgotsa dibese di bona ditsela tsa teng di sa nna pila gore ke ile o tsamayang koo kgotsa ga gona batho ba bantsi ba ba dirang koo.

Ga e nkame thata ka gonne bese ga e tlhatlhoga e tlhatlhoga ka tšhelete e e kwa tlase ka tlhwatlhwa e kwa tlase, ga e tlhatlhoge ka tlhwatlhwa e e leng gore e tla etsa go re lla gore bese e tlhatlhogile ga e tlhatlhoha ka tlhwatlhwa e kwa tlase ebe taxi e nne ntse e le ko godimo ka tlhwatlhwa mme bese e ntse e tlhatlhogile.

Ke e fa lesome ka gonne e thusa batho thata-thata-thata, e kgona go naganela batho ebile e kgona go itse gore batho ga ba lekane le ke fa lesome, dibese di re thusa thata.

Se nkutlwisa botlhoko thata ka gonne dibese ke tsone di re fitlhisang ka nako ebile di kgona go re tsaya ka nako, jaanong ka rotloetsa babereki le nna le batho mo tikologong gore le rona re nne tse tshweetso ya gore fifty gore dibese di boe.